Ha ke dumele nka thabela ho kganna ditekesi. Ka lebaka, la ditori tseo nkileng ka di utlwa tsa bo rabotekesi. Hore ha ba lwantshana ba tseka mebila, ha hobe monate ho hang. Le batho ba ya shwa. Di-family di ya shwa. Jwale ha ke ipone ke le motho ya ka kgannang ditekesi. Ebile ha ke bone ke le motho ya ka kgothalletsang le bana ba ka, ho kganna ditekesi. Hobane taba ya ho kganna ditekesi, ha ngata ha e felle hantle.

Dinako tsa bese di tla tsamaya ka tsela e tjena. Bese e tla tloha mona ka hora ya leshome hoseng. E tsamaye, e eme habedi tseleng. E le tsela ya hore bapalami ba kgone ho ithusa. Ba kgone ho fumana metsi, ba kgone ho ntsha metsi mohlomong. Ba kgone ho reka eng kapa eng e ba ka e hlokang tseleng. Hobane ba bang ba ba palami ba tsamaya le bana ba banyane. E tla ema ha bedi fela, mme e lo fihla Durban ka hora ya botshelela bosiu.

Tefiso ya tekesi, ha e ame potla ya ka, kapa pokotho ya ka haholo. Hobane dilemo tse hlano tse fetileng. Tekesi ho tloha toropong, ho isa lekeisheneng moo o dulang. E ne e le ten Rand-a fela. Empa, hona jwale, tekesi ha e tlosa toropong eo isa lekeisheneng moo o dulang, ke fifteen Rand. Ka mantswe a mang, e nyolohile ka five Rand. Ha ke bone e le mpe haholo. Re ntse re hopola hore, bo ratekesi le bona. Ba tshwanetse ba tshele petrol. Ebile petrol e nyolohile le yona. Ho feta, dilemo tse hlano tse fitileng.

Ditshebeletso tsa rona tsa di-ambulance, ha di kgotsofatse ho hang. Ho hang. Ambulance o kgona ho e founela. Ha re etse mohlala ka hora ya borobedi hoseng. Bokgoni bo bongata ba hore ambulance e fihle motshehare kwana, o se o lebetse. Ka dinako tse ding, ebile e fihla batho ba se ba hauhetse ke maphelo a bona. Ke dumela hore, ka batho ba di ambulance ba . Ha re re bonyane hour e one, ebe ba se ba fihlile. E kaba ba thusitse haholo.

Taba ya pele eo ke tlong ho bua le motsamaise wa dibese. Potso ya ka ya pele ke hore, hobaneng a sa re fa notice, ya hore ditjhelete di tlo nyoloha tsa di-ticket. Hobane, e ne tlameile ebe bonyane kgwedi kaofela, e be re fuwe notice ya hore ditjhelete tsa di-ticket di tlo nyoloha ka mashome a mabedi a di-rand-a kaofela. Ho etsetsa hore re dule re tseba, ho etsetsa hore re dule re itokiseditse taba eo. E seng ba hlahe feela sebakeng ba sa re tsebisa, ba sa re jwetsa.

Tjhe bo abuti. Ha ho etswuwi jwalo. Ha wa tlameha hore o ka otla ngwana enwa ka tsela eo o mootlang ka yona. Hobaneng o ka etsa ntho e sehloha ha ka? Hobaneng o ka etsa ntho e bohloko ha ka? Ngwaneng a monyane, a dilemong tse nyane ha kana kana. Wa tseba hore re ka ho bitsetsa maponesa, ao tshwara hona jwale.

Ha ke bone ekare di-lane tsa di-bycycle di lekanetse. Hobane, dikoloi di ngata. Ebile dikoloi di feta di-bycycle mebileng. Ka hoo ba ka hlahelwa ke kotsi. Ka ho tshwana le ha dikoloi di hlahelwa ke kotsi.